Indima yamadlozi ibaluleke kakhulu uma kwenziwa umcimbi ngoba ukuvikeleka siye sikucele kuwo amadlozi ngaphambi kokuba senze umsebenzi. Futhi siye sikubone lokho ukuthi imicimbi le esiyenzayo iyavikeleka ibe yimpumelelo.

Iy'ngoma zomdabu isikhathi esiningi ziye ziqanjwe ngokuvela komlando noma kungokwenzeka kwey'gameko ey'thile emlandweni noma ngenxa yey'nguquko ey'thile ezenzeka esizweni. Kuye ukuthi futhi uma kwenzeka uguquko oluthile mhlawumpe olufana nokuthuthuka kwezobuchwepheshe ney'ngoma nazo ziy'thole sezibandakanyeka kulolo shintsho. Ngoba utholukuthi mhlampe sekufika ubuchwepheshe obuhlukile. Njengokuthi nje kwake kwafika ubuchwepheshe bey'mpempe zaqala futhi zafakwa iy'mpempe ey'ngomeni zakudala noma zesintu. Okushukuthi bonke ubuchwepheshe obufikayo kukhona ushintsho oluzoba khona ey'ngomeni obuhambelana nobuchwepheshe obukhona ngaleso sikhathi.

kukhona nje isiko elenziwayo engingazi noma mhlampe kwaqala kuwumkhuba, usizo lokuthi uma ngabe umakoti noma umalokazana ezongena egcekeni iy'nsizwa zendawo ziphume ey'ntatha ziyoviliyela. Ziviliyela nje ziphethe iy'nduku zivikisane ngey'nduku, kube kuyinto esamgangela. Lokho kuwusiko okuwukuthi isizwe siyiqhenya kakhulu ngaso, kuyindlela futhi yokuthi isizwe leso sikwazi ukukhombisa umakoti ukuthi la kwelakithi ilokhu okwenziwayo ngoba akuzona zonke iy'ndawo futhi ezinalo lolo siko noma ezisalugcinile lolo siko. Ngakho kuyindlela yokukhombisa ukuthi thina sinje, noma senza ngale ndlela, kule ndawo yangakithi, usiko lokuviliyela lukhona.

AmaZulu noma abantu abamaZulu bakhuluma isiZulu. Isikhathi esiningi iy'ndawo eyiemadolobheni isiBhunu akuyona into abayikhulumayo kangako. Kuya ngokuthi phela bahlala kuziphi indawo, koda abahlala emadolobheni nje okufana nakoGoli, yize noma mhlambe bengagcini bekhuluma zonke iy'limi ey'khulunywa khona. Njengokuthi mhlampe utholukuthi ukhuluma, umuntu ukhuluma isiZulu esixube nesiXhosa, axube mhlawumbe nesiSotho. Lokho kwenzukuthi ekugcineni kosuku kukhandeka ulimi oluthi alufane nesiZulu kodwa olungesiZulu noma oIungayilo isiZulu esiqondile. Njengokuthi namhlanje nje sekukhona isiZulu ekuthiwa siyakhulunywa eGoli kodwa uma ufika emakhaya ungase udideka ukuthi kanjani ngoba lolu limi alufani. Kwenza ukuthi kulahleke injula yolimi.

Abadala , ibaluleke kakhulu indima abayidlalayo ngoba ibona abakwazi ukuthi balekelele ekuthenini ngaphambi kokuba mhlampe kudliwe nakhu okufuna kwenziwa. Njengokuthi nje bona basifundisa ukuthi nje mangabe kugayiwe utshwala besiZulu, umqombothi baye basho ukuthi ngaphambi kokuba kungaphuzwa, ngaphambi kokuba kungaqala ukudla kufuneka ukuthi kube khona okuchithwa phansi ukuze nabadala, abalele bakuthole ukudla. Ngaleyo ndlela-ke kushukuthi abantu abadala bayile nto esithi phecelezi ama-custodians, izazi zemikhosi, namasiko ahambelana nemikhosi.

Ngingasho ukuthi mhlampe ukudla okufana nenyama yembuzi iyinto esizweni samaZulu ongeke uze uyithole imane idliwa kungekho mkhosi okhona, noma kungekho into ekhona ethinta abaphansi. Imbuzi nje ihlatshwa idliwe kuphela uma ngabe kunomcimbi noma kunomkhosi owenziwayo othinta abaphansi. Imbuzi ihlonishwa kakhulu ngokuthi iyindlela yokuxhumana phakathi kwabaphansi nabaphilayo.

Udondolo lomndeni luyinto ebaluleke kakhulu emndenini ngoba iyona nkomba yokuthi ubani ohola lowo mndeni. Ophethe udondolo ngaleso sikhathi uyena ohola lowo mndeni. Luyinto ebaluleke kakhulu, linenani elingeke libekwe mali kulo. Ulwazi elidluliselwa ey'nganeni ngokuthi inkosana okuyiyona elindeleke ukuthi ihole umndeni ngaleso sikhathi iye inikwe iy'mendlela zokuthi, ikwazi ukuliphatha abadala besakhona, ukuze bebone ukuthi mhla bengasekho uyokwazi ukuqhubeka nosiko lokuhola umndeni.